Mo tikologong ya me bagodi ba tshwanetse go bona ditlamelwana tsa pholo tse di bonolo go fitlhelela mo godimo ga tsotlhe go tshwanetse ga nna le kalafi e akaretsang. Jaaka dingaka le baoki ba ba tlileng go ba etela kwa malapeng. Fa ditlamelwana tseno di se teng, ke nagana gore puso e ka thusa ka go tlhoma ditlamelwana tsa letsatsi le letsatsi tse bagodi ba ka yang go bona thuso teng. Gape go ka thusa thata fa go ka nna le di program tsa boitekanelo, jaaka ditiro tsa go itlhatlhoba, madi kgotsa pelo le dikopano tsa bo ditlhagiso tse di thusang bagodi go nna le botsogo jo bontle. Go tlhokega gape gore dipalangwa di nne teng go thusa bagodi go fitlha kwa dipetlele le ditlamelwane tsa pholo ka bonako.

Nna ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone, seo se dira gore ba ikutlwe ba ratilwe ebile ba sa kgaogana le botshelo jwa letsatsi le letsatsi jwa balosika. Ba bona tsholofelo le lorato lo lo kopileng, mme seo se ba thusa mo mmeleng le mo maikutlong. Fa go ntse jalo dintlo tse di tlhokomelang bagodi ka nna molemo fa lelapa le sena maatla kgotsa nako ya go ba tlhokomela kwa teng go na le baoki le ditsebi ba ba itseng go batlhokomelwa ka botlalo. Ka jalo, sengwe le sengwe se ikaegile ka seemo le go molemo fa go ka nna le tlotlo le go akanyediwa maikutlo a bagodi pele ga go tsaya tshweetso.

Ba le bantsi mo setšhabeng ba lebelela gore batsofe ba tlhokomelwe ke malapa a bona ka tlhoafalo, ba nne le bana kgotsa ditlogolo ka kgale. Se se bontsha tlotlo le maitlamo a lelapa le fa go ntse jalo boammaaruri ke gore malapa a mangwe a lebana le dikgwetlho tsa madi kgotsa nako. Jalo, ga ba kgone go ba tlhokomela bagodi ka botlalo. Ka lebaka leo bangwe ba tshwanelwa ke go isa bagodi kwa ditlamelwana teng tsa ditlhokomelo, mme seo ga se bontsi go ba latlhegelwa. Fa e le gore bantse ba ba etela le go ba fa lerato.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di na le seabe se segolo mo re bonang batsofe ka teng. Mo setšhabeng se sengwe botsofe bo lebega e le nako ya tlotlo fa bagodi ba tshwarwa jaaka mephato ya kitso le maitemogelo. Seo se dira gore tlhokomelo ya bagodi go bona jaaka tiro ya motlotlo e tswang mo ditumelong tsa setso. Le fa go ntse jalo, mo mafelong a mangwe go nna le maikutlo a a farologaneng jaaka go bona bogodi le moro wa lelapa ka ntlha ya tlhokomelo e e tlhokang madi le nako. Ditekanyetso tsa setso ke jalo di re ruta gore a re tla bona bagodi re le ba ba tlhokomelang ka lorato kgotsa re baka tlhokomelo ya bone e le puso kgotsa ditlamelwana.

Ke akanya gore lelapa le setšhaba ditshwana ka ntlha ya go tlhokomela batsofe fela seabe sa tsone se a farologana. Lelapa le tlwaelegile go tlamela ka tlhokomelo ya tsatsi le letsatsi go ba thusa ka dijo, tlhokomelo ya boitekanelo ka lorato. Setšhaba sone se ka thusa ka ditlamelwana, mananeo a boithabiso le thuso ya kalafi e e akaretsang. Mo ditšhabeng tse dingwe setso se gatelela gore lelapa le tshwanetse le tsaya maikarabelo a magolo, mme puso e le bothusi fela. Mme mo mafelong a mangwe puso le ditlamelwana tsa setšhaba ke tsone tse di tsayang boikarabelo jo bogolo fa lelapa le lebeletswe go bontsha lorato le go etela.

Mo tikologong ya me bagodi ba tlamelwa ditiro tse di farologaneng go netefatsa botsogo jwa bona. Go na le ditlamelwana tsa dikalafi tse di akaretsang jaaka dingaka le baoki ba ba etelang bagodi mo malapeng le kwa mantlong a tlhokomelo. Go na le gape mananeo a boitekanelo jaaka diphapaano tsa mmino, boithabiso le thuto ya boitekanelo. Go thusa bagodi go nna botsogo jo bontle le go lwantsha go tlhoka boitumelo, gape dipalangwa tsa batho ba ba tlhokomelang bagodi botlhokwa go thusa gore ba fitlhele kwa ditirelong tse di mo metseng, malapeng a bagodi kgotsa kwa dipetlele. Fa go tlhoka ditlamelwana tseo bagodi ba ka latlhegelwa ke tlhokomelo e tshwantse.

Mo mafelong a go tlhokomelwang bagodi jaaka Old Age Homes kgotsa Care Centers. Bagodi ba fiwa tlhokomelo e akaretsa ditirelo di akaretsa kalafi akaretsang go abelwa dijo tse di lekaneng, tlhokomelo ya botsogo le matlhoko a letsatsi le letsatsi jaaka go tlhapa le go apara. Gape ba ka nna le boithabiso, diphapaano tsa mmino le thuto ya boitekanelo go thusa maikutlo le tsogo ya bona. Ditirelo tseno ga di tlhoke gore bagodi ba di duele ka ditlhwatlhwa tse di fetang gore motho a kgone go lefa. Mme mo mafelong a mangwe gona le ditlhwatlhwa tse di siameng tse di thusang gore ditulo tse di kgonege.

Ke akanya gore phenšene ya puso e na le seabe se segolo mo go tokafatseng boleng jwa botshelo jwa ba bagodi. Fa bagodi ba fiwa pension-e e lekanang ba kgona go reka dijo tse di lekaneng, melemo le ditiro tse dingwe tsa tsogo. Mme seo se thusa mo botshelong jwa bona jwa tsatsi le letsatsi, gape pension e tlisa kagiso ya maikutlo a ka gore bagodi ga ba tlhoke go tshwenyega ka ditlhwatlhwa tsa madi. Le fa go ntse jalo, boleng jwa phensene le go fitlhella ga ditirelo tse dingwe go farologana mo mafelong a mangwe. Mme go tlhokega gore puso e tokafatse gore botlhe bagodi ba fitlhelela thuso e e tshwanetseng le go nna le tsogo e e botoka.